Ama-shuttles adlala indima enhle kakhulu kwezokuthutha kwezomphakathi, isikakhulu kubantu abadala ngoba umuntu omdala angithi abakhoni ukuhamba ibanga elide, so, ukuba khona kwama-shuttle kuyakhona ukuthi-ke abantu abadala bekhone begibele, besebenzise mashuttle ukuya kulezi ndawo abasebefinyelele abasebefisa ukufinyelela kizo. Kanti futhi enye into enginokuyinaka ukuthi uma bebona umuntu omdala la bantu bama-shuttle bayaye besondele eduze nabo ukuze bezomenza ukuthi iy'nyawo zakhe zibe lula kungabi nzima ukufinyelela kibo, kodwa manje kubonakala kuyibo, abadlala indima enhle kakhulu ekuthenini besondele kubantu abadala. Ngaleyo ndlela leyo, cha impela ngiyabancoma, badlala indima enhle kakhulu.

Yebo, ngake ngasisebenzisa isaphulelo. Ngikhumbula kahle lapho ngangisuka e-Cape Town ngize ngapha eThekwini kwangisiza kakhulu, futhi ukusebenzisela lesaphulelo ngoba ngakhona ukuthi nami endleleni kube khona izinto engizozidla noma ngale mali, ngale mali engangisuka, engangiphelelwe yona. ngakhona ukuthi ngibe nezinto nami engizozithenga endleleni, ngizidle ngingabulawa indlala. So, ngiyagqugquzela futhi ukuthi engazuthi into engingaqhubeka ibe khona, ingapheli ngoba akusithina sonke futhi esinawo amandla okuthi singakhokhela ibhasi leli elihamba ibanga elide ngoba amandla alelo bhasi lelo athanda ukuba phezulu, kanti uma kukhona isaphulelo sabafundi, kuyasisiza kakhulu thina bafundi ukuthi sikhone ukuthi nathi sikhone ukugibela kulamabhasi lawa ahamba amabanga amade.

Kungaba umthelela nje omumbi futhi kube umqansa ukuthi ukuya edolobheni-ke manje sekuzoncipha ngoba phela akusezufana. Angithi uma kuwukuthi besithi uma sibabili sikhokhe twenty, u-twenty randi kanti manje uma sizothi uma sibabili sikhokhe u-forty randi. Lokho sekuzosishaya kakhulu thina so sekuzodinga ukuthi-ke manje kube ngumuntu oyedwa oya edolobheni. Ngaleyo ndlela leyo uthole ukuthi-ke manje izinto ay'sakhoni ukuthi zenzeke ngokushesha, sekuwumqansa nje izinto ay'sakhoni ukuthi zenzeke ngokushesha, ngoba manje umuntu oya edolobheni uya yedwa futhi akakhoni ukuthi enze izinto zonke ezanele ngoba naye usuke eyedwa usuke edinga umuntu ezombambisa. Anisakhoni ukuthi niphume, niphume nibe yinqina uma niya edolobheni, ngesimo sokuthi manje imali leyo yokuya edolobheni seyinkulu noma seyikhulile, seyenza kube nzima ukuthi nifinyelele edolobheni, kanti nasedolobheni futhi bazoswela abathengi.

Into eyangidabukisa kakhulu ngikhumbula nje ngihambe ngisuka eGoli, ngiza ngapha ethekwini. Kwangidabukisa kakhulu ukubona umshayeli webhasi engenandaba nathi bagibeli engangokuthi noma sithi lana driver kumele ngabe siyachama, u-driver nje noma umshayeli wayengayingena eyethu, yena wayeshaya ibhasi izule, sithi uma sithi siyakhala sithi mshayeli sifakele into yokushisa ebhasini kuyabanda engayingeni eyethu umshayeli enze loko okufunwa uyena, kwakungekho nje ukubambisana phakathi kwethu nomshayeli kungangokuthi uma kukhona abantu abadala ngaphakathi kwaleyo ndawo okungamele ngabe, kwakungamele engabe bashawe amakhaza lawa abasha ngaleyo ndlela. Ngoba phela labantu asebekhulile benesifo samathambo, so bayadinga ukuthi engazuthi kungaba khona izinto ezibalekelelayo ekuthenini isifo samathambo singabahlaseli kakhulu kanjengokuthi kube khona kunjengokuthi behlale endaweni eshisayo.

Isu nje mina engicabanga ukuthi lingasebenza esikhathini eside ile yokuthi umthwalo lo wezempahla noma ukuthi izimpahla lezi esisuke sizidinga, okungcono akube nendlela yokuthi nathi zitholakale eduze nathi. Ngaleyo ndlela-ke iyaphela lento ukuthi manje imali ichithwe kakhulu ekuthenini ukukhokhelwa ukuthutha impahla ngoba impahla seyiseduze nathi, sesikhona ukuthi sifinyelele kalula kiyo. Ngaleyo ndlela nathi-ke siyakhona ukuthi siphumule ekuthenini sikhokhele ukuthutha kwempahla futhi nokubeka engcupheni izinga lengqalasizinda ngoba phela isuke isetshenziswa kakhulu izinga lenqalasizinda uma impahla ezothutha malanga onke isuka ey'ndaweni ezikude, kanti uma iseduze kuye kube ngcono nakwinqalasizinda futhi kube ngcono nakithi thina bantu okuyithina, esikhipha imali.

Ngikholelwa ukuthi ama-shuttle amanje, ama-shuttle kusuka manje kuya phambili kumele kube ney'ndawo nje lapho ekhandelwe ngokukhethekile abantu abasuke bekhubazekile kwaziwe ukuthi le ndawo le izohlala kuphela labo abasuke bekhubazekile ongakhubazekile nje oziphilela kahle, uma kuwukuthi impela sekugcwele okungcono akame ngezinyawo noma nje ehlale lapho, kukhona lana lapho nabo abasuke bekhandelwe khona. Mina indlela isu engilicabangayo ukuthi, uma kube khona indawo yabo nje nabo bezizwe nabo bamukelekile kuma-shuttle, bezizwe nabo bengabagibeli futhi abathandwayo futhi kuma-shuttle. Ngaleyo ndlela leyo kuzosiza ukuthi-ke bengazizwa nabo behlukumezekile kangangokuba beze begcine bengasasiboni isidingo sokugibela.